E ka nna koloi e kgolo nyana e ka kgonang go ka lekana ba lelapa la me.

Mo motshegareng ke batho ba le mmalwa fela ba ba dirisang diterene, ka gonne batho ba le bantsi ba ile ditirong mo mosong.

Dibese tse dintšhwa tse di kry-ilweng ke ba lefapha la dipalangwa di tla tsamaya go tloga mo mosong, motshegare o otlhe le maitsiboa go busa batho botlhe ba ba ileng ditirong.

Sekepe se kgona go ka rwala dithoto di le dintsi, ebile di kgona go fitlha sentle ka bonako.

Batho ga ba tshwanela go ka feta palo ka fa di taxi-ng ka gonne fa go ka tlhaga kotsi RAF le matsapa go ka ba thusa kgotsa go ba siame tlisetsa dilo tsa bone.

Dikhamphane tsa ehailing di tshwanetse go ka tsaya maikarabelo ka dikoloi tsa bona le bakgweetsi ba bona, mme le fa re kopa sengwe mo go bona or re botsa ba tshwanetse go ke araba nako le nako.

Ke go boela morago le bo tsaya tsela e e leng gore ga e batle go ka patediwa.

O tshwanetse go ka ngwadisa mabitso a haho le dinomoro tsa mogala.

Ba tshwanetse go ka bolelela mokgweetsi wa bus gore a emenyana gore a tle a kgone go khutsa.

Ditlhwatlhwa tse di fokoditsweng di tshwanetse go ka fokotswa mo dipalangweng tse kgolo le ditekisi ka gonne di dirisa ke batho ba botlhe.

Ba tsamaya ka dinao ba tshwanetse go ka tsamaela kgole le tsela gore ba seke ba kopana le dikotsi mo hare ha tsela.

Go netefatsiwa gore morwalo e yotlhe e tshwerweng e siametse go ka namela sefofane.

A tshwanetseng go dirisiwa fa ba tlisetsa baagi tshedimosetso ya sengwe.

Gore go tle go itsiwe gore dilo tse o di tshwereng di bolokesegile, ebile di siametse go ka tsaya leeto.

Di ka fokotsa bokotsi ka he bana ba utswiwa ba isiwa kwa mafatsheng a mangwe ka tsona dipalangwa.

Ditsela di tshwanetse go ka nnang tse di lokisetsa ka dinako tse tsotlhe, mo e leng gore ditsela ga di a siama go tshwanetse go ka tswalelwa gore go seke gwa fetiwa mo teng.

Ke tlile go letsetsa mmoledi wa me mohala, mme a tle a kgone go ka dira tse tsotlhe.

O tshwanetse o ka tsamaya o na le mafura a a lekaneng, le madi a o ka tshela mafura a mangwe kwa pele, le metsi.

baholo ba tseiwa sentle mo dipalangweng, ebile hantsi ba thusiwa go ka namela sentle.

Pele o ka kgweetsa ehailing o tshwanetse go o ka tsenya dinomoro tsa koloi, mme le leina la mokgweetsi o di romelele mongwe o e leng gore o a itse gore o tla kgona go di baya sentle.

Maemo a ditsela tsa rena mangwe ke a mantle mangwe ga a tsamaege.

Ka gonne re tseya gore dibaesekele di tsamaya gongwe le gongwe a di tlhokego ka le tsela ya tsone.

Fa o bona sefatlhego sa mokgweetsi le dinomoro tsa koloi tse di tshwanang le tse di leng mo App-ong.

Go netefatsa gore koloi e siametse dithoto tseo le gore dithoto tseo ga se tse dintsi ntsi tse e leng gore di imela koloi.

Ke tlo netefatsa gore ke baya ba sepodisi mo tseleng gore batle ba kgone go lebelela dikoloi gore di tsamaya go ya ka molao na..

O ka dira gore ba seke ba fitlha ka nako, mme le tse dingwe tsa dikoloi tse e leng gore ba ka tswa ba di hirile kwa pele ba tlo batla madi a mangwe.

Batho ba le bantsi ba ka dirisa koloi e le nngwe, ka fa ba tla kgona go ka tlhakanela madi a mafura gore ba tle ba kgone go dirisa koloi e le nngwe go ya tirong.

Re tshwanetse go rarabolola bothata bo re tshwenyang mme re le karabo.

Ke a ganetsa ka gonne mo nageng ya rona go na le diritibatsi tse dintsi tse e leng gore di fetile ditsela mo e leng gore go na le mapodisi a tshwanetseng go ka boloka tsela tsa rena, mme di tsene ka mo nageng ya rona ya Aforika Borwa mo le hape masea a rona, basetsana ba itimela, ba utswiwa, ba isiwa ko dinageng tse dingwe. Batswantle ba tletse ka mogare ga Aforika Borwa ba tsene fela bjalo go ntse go na le sepodisi se se emeng se tlhokometse ditsela tsa rona, mme seo se bontsha gore mo ditseleng ga go a bolokesega.

Fa re sa kgona go ka rulaganya loeto la rona ka nako sentle, re tlile go tshwanela ke gore re seke ra tsamaya ka gonne madi a go tsamaya a batliwa a feleletse ka nako. Mme ga go botlhokwa gore motho a gapeletsa go ka tsamaya a paletswe ko go isa madi a a tlhokegang for tsela kgotsa loeto le a tla bong a le tsaya.

Dikhombi tse di sa tshwanelang go nna mo tseleng di a bonagala ka gonne santlha, mokgweetsi wa yone ga batle go tsamaya mo go na le mapodisi ka gonne o lemoga gore ga ana dipampiri tse di tshwanetseng kgotsa tse di maleba tsa tsela, bangwe ba bona ga ba apare lepanta mme bangwe ba bone ga ba na le ka dipampiri tsa go ka kgweetsa tsa go tsamaya mo mebileng ka tsone dikhobi tseo tsa bone.